Thami, kuzomele uzame ukuthola umsebenzi omncane, uzokwazi ukuthi ukunike imali ubekelele, kuze kube uyakwazi ukuthi uziqalele ibhizinisi ngokwakho njengoba ibhange lenqaba ukukuboleka imali.

Abalimi kubalulekile ukuthi inhlabathi bayilime njalo noma makwenzekile beyilima njalo, makungena ubusika betshale izitshalo ezihambiselana nobusika phinde futhi mekungena ihlobo betshale iy'tshalo ey'hambiselana nehlobo, lokho kuyayisiza nenhlabathi ukuthi ingaqhekeki. Okunye okugcina inhlabathi ukuthi ihlale isezingeni ukusebenzisa izinto ey'fana nomquba, uyasiza ukuba iy'tshalo zigcine zinempilo nenhlabathi nayo inempilo noma betshala bengatshala kancane, hhayi kakhulu.

Izinselela abalimi abangabhekana nazo ukuba nesomiso nokuba nenkinga yenhlabathi ukuba ningavundile ngokwanele, ukungakhiphi umkhiqizo osezingeni, lokho kungayiphazamisa ibhizinisi, kungaba yinkinga ekutheni ibhizinisi lezolimo lidlulele phambili. Kodwa singaba khona isisombululo sokuthi bhakhe izinto ey'fana njengamadamu eduze kwala betshale khona, kwazi ukwandisa amanzi ezitshalweni zabo, bethole izinto ey'fana njengomquba, befake ey'tshalweni zabo ukuba zivunde zibukeke zinempilo futhi.

Izitshalo abalimi abangazisebenzisa endaweni eyomile zifana nalezi, ummbila, ubheka ilanga, i-soya kanye nobhatata, lezi zitshalo ziyakwazi ukumelana nendawo eyomile, zikhule ngale na kwenkinga. Enye indlela abalimu abangenza ngayo ukwandisa amanzi endaweni eyomile, ukukhanda amadamu, ekuyiwona azosondeza amanzi endaweni yabo nokuchelela emapulazini nokuthenga amapayipi bese bekhanda amadamu abazowasebenzisa ukuchelela ngawo.

Iphupho lami kwaku ukuqala ibhizinisi lokutshala. Ngathi mangibatshela abantu ngaleli bhizinisi lami lokuba umlimi, bavele babona ukuthi le nto engiyikhulumayo iliphupho elingasoze lenzeka kodwa-ke ngebala ngayithola indawo yokutshala lapho engaqala khona, ngatshala izakhamzimba ezifana namaklabishi, isipinashi kanye namazambane, ngadayisela amalunga omphakathi amazambane, Iklabishi kanye nalezi ezinye iy'tshalo engangiyitshalile.

Yebo, kubalulekile ukuba intsha yamanje ifundiswe ngendlela zamanje nezakudala zokulima kanye nokugcina ukudla ngoba isimo esikuso kulesi khathi samanje, yonke into ilinani eliphezulu. Kubalulekile ukwazi ukuzenzela nokwazi ukuthi abangemuva kwethu babenza kanjani ukuba bekwazi ukutshala futhi begcine ukudla isikhathi eside, lokho kungasisiza kakhulu intsha kungasiza futhi ukubeka imali engasetshenziswa ey'tolo.

Izindlela zokwazi ukufunda ukulima zingaba usizo kakhulu kwintsha, njengokwazi ukuzenzela futhi bengakwazi ukuqhubekela phambili, bevule amathuba omsebenzi ngokuzitshalela, ukusebenzisa umhlaba abanawo. Loko kudla abangakwazi ukuzenzela bona bengakwazi ukukudlulisa bekuthengisele ey'ndaweni ezisemadolobheni, lokho kungasiza kumnotho wasemakhaya, kungasiza futhi ukuthi bekwazi ukuzimela, bazi ukuthi ukudla kukhiqizwa kanjani futhi kutshalwa kanjani.

Umakhelwane wami ziningi izindlela ebenza ngazo ukuthuthukisa inhlabathi nokwenza impilo yenhlabathi nezitshalo ihlezi iphezulu. Ukuthuthukisa inhlabathi, uvamise ukuthi mayekhipha izitshalo zasebusika efake zasehlobo, lokho kuyayisiza inhlabathi ukuba ingaqhekekeki, ingabi nemikenke futhi, ebuye ukuhamba kwesikhathi esebenzise umquba ukwenza inhlabathi ukuthi inone, emva kweminyakana uzotshala kancane ukwenza inhlabathi ukuthi ingabaleki.

Ukushintshela ezitshalweni ezikwaziyo ukumelana nesomiso kungumqondo omuhle ngoba zikhona izitshalo ezikwazi ukoma, ukumelana nesomiso, njengommbila nesoya, ubheka ilanga kanye inhlaba kanye namadumbe, ubhatata, lezo zitshalo ziyakwazi ukumelana nesomiso. Mhlawumbe inselela abangabhekana nayo ukuthi ay'dingeki kakhulu emakethe lezi zitshalo, abantu abazithengi kakhulu.